Hikuva makhadi lama ya ku ma tshama ma kha ma tirha ma fane ma hakeriwa nakona swa endleka mali ya xikweleti yi khuphuka kumbe yi ehla lembe na lembe.

Ina wa ha yi hakela mali ya lembe hikuva khadi a ri pfariwanga leswi kombisaka ku khadi ra ha ri ku tirheni.

E-e a yi tlheriseriwi hikuva a wu hakela malembe lama u nga a wu ri karhi u yi tirhisa a wu hakela malembe lama a wu kha i tirhisa khadi wona.

Ina ya hambana hikuva makhadi ma kona a ma fani futhi na ti-bank kumbe laha u tekaka kona xikweleti tindhawu ta kona a ti fani ti hambanile na xikweleti xa kona xi hambanile.

I ku mali ya wena leyi u nga ta kotaka ku yi teka hi xikweleti yi va yi ri karhi yi yi khuphuka ku kumbe yi ya ehenhla leswi vulaku ku u nga teka xikweleti xa mali yo tala loko ku ri u ta swi kota ku yi hakela.

I ku khadi ralero ri fikelela kumbe ri helela eka xikweleti xa mali muni futhi naswona u fanele u hakela mali muni hi lembe na lembe.

Xo sungula u fanele u ri apulayela u nga ya exitolo kumbe a bangi kumbe u ri apulayela online eka foyini kumbe leputhopo ya wena naswona makhadi ma swikweleti ma ma hambanile ku ya hi xikweleti naswona futhi loko u lava khadi ra xikweleti va tlhela va langutisa no wa tirha na naswona u hola mali muni ku ku kumela xikweleti lexi xi nga ku fanela.

I ntirho wa wena ntirho wa wena hi wona lowu lawulaka hikuva vanhu lava tirhaka hi swa makhadi va swikweleti va swi kota ku endla xikweleti lexi nga ta ringana na mali ya wena lexi nga ta tlhela xi ku siya u ri na mali nyana u kota ku ti hanyisa.

Loko u nga swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti va ku blacklist-a leswi vulaka ku a wu nge swi koti ku teka swikweleti swin'wana u nga se za u heta lexiyani naswona sweswo swi tisa ndzhuti wo biha eka wena.

U fanele u khoma xitifiketi xa wena kumbe pasi ra wena na xitatimende xa xa xa miholo ya wena xitatimende lexi kombisaka muholo wa wena naswona xi fane xi xi nga hundzi tin'hweti tinharhu.

Ndzi lava khadi ra xikweleti hikuva khadi ra xikweleti ri ta ndzi pfuna ngopfu hikuva ndzi hava mali yo sungula bindzu ra mina kambe loko ndzo teka khadi ra xikweleti ndzi ta ri kuma na mali yo ndzi sungula bindzu ra mina hambiloko ndzi ta fanele ndzi hakela mali hi n'hweti na n'hweti swi kahle ni ta va ndzi yi sungurile bindzu ra mina naswona ndzi ta hakela hi switsongotsongo.

I swakudya hi tirhisa mali ku xava swakudya ku hi ta dya swakudya leswi swa hi pfuna ku hi tshama hi hanyile hi va na rihanyo ra kahle naswona swakudya swi hi nyiketa matimba.

U hakela delivery fee kumbe courier fee leswi vulaku ku vanhu lava u va u nga ta va hakela hi vona lava va nga ta ku tisela leswi u nga swi xava va tlhela va swi tisa laha u tshamaka kona.

I ku ku pfula akhawunti ya bangi ya wena swi ku pfuna hi ku u va u ri karhi u veka mali leyi nga ta ku pfuna hi vumundzuku bya wena kumbe leyi nga ta ku pfuna mundzuku hikuva mundzuku a nga tiviwi naswona ku nga humelela swin'wani leswi lavaka ku u tirhisa mali leyi loko yi ri kona ebangi u nga teka yona u yi tirhisa.

Mina swivutiso leswi ndzi nga ta swi vutisaka i ku cheque akhawunti yi tirha njhani naswona u fanele u hoxa mali muni kumbe yi fanele yi va na mali muni u futhi loko u lava ku humesa mali ya wena u yi humesa njhani xin'wana lexi ndzi nga ta yi xi vutisaka i ku cheque akhawunti xana yi tirha njhani u naswona yi kumeka njhani naswona yi kumiwa hi va mani sweswo hi sweswo i swivutiso leswi ndzi nga ta swi vutisaka naswona loko ndzi endla overdraft ndzi yi endlisa njhani naswona ndzi yi endla kwihi na xin'wana lexi ni nga ta yi vutisa i ku xana cheque akhawunti leyi ya kumeka ka tibangi tin'wani na tin'wani kumbe yi kumeka eka bangi yin'we.

Loko u pfula akhawunti ro sungula u fanele u hakela mali kumbe ntsengo lowu vekiweke hi bangi u hakela mali ya leyo swi endla leswaku hi kota ku pfula hi kota no endla akhawunti ya wena yi tirha naswona loko u nga u nga hakeli loko wa ha pfula akhawunti ya leyo u nga swi kota ku hakela loko u loko ku heta ku nghena mali tanihi bangi ha swi kota ku hi koka ntsengo kumbe mali ya khadi loko ku hela n'hweti kumbe loko va ku hoxela mali.

Ku pfula akhawunti ya bangi leyi u yi tsakelaka swi ku nyika kurhula tanihi munhu hikuva u va u ri karhi u swi tiva ku bangi leyi ndzi nga pfula eka yona akhawunti ya mina u yi yi mali ya mina yi hlayisekile naswona ndza swi kota ku yi kuma nkarhi wun'wana na wun'wana naswona ku pfula akhawunti eka bangi leyi u yi tsakelaka swi ku pfuna hikuva wa swi u hanya u ri karhi u ri kahle u swi tiva leswaku mali ya wena yi kahle naswona wa swi kota ku vona ku u saleriwe hi mali muni eka akhawunti ya bangi ya wena.

Xo sungula loko u pfula akhawunti ebangi e bangi va ku download-ela kumbe va ku lavela va ku hoxela xin'wana lexi va nge i banking app banking app yi ku pfuna hi ku wa swi kota ku nghena eka akhawunti ya wena u langutisa ku ku humelela yini wa swi kota no rhumela mali u ri karhi u tirhisa foyini ya wena banking app va yi hoxa efonini ya wena xin'wana lexi va xi endlaka i ku loko u pfula akhawunti va hoxa mali va hoxa mali ku ku kamba ku khadi ra wena ra tirha loko mali liya yi nghena ekhadini ra wena u ta kuma meseji eka riqingho ra wena leri kombisaka ku ku nghene mali.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku pfula akhawunti ya le bangi swa pfuna naswona u tshama u ri karhi u swi tiva ku mali ya wena yi hlayisekile hikuva loko wo veka mali ekaya u nge swi tivi ku yi ta yiviwa kumbe ku ta va wu na wun'wana loyi a nga ta yi tekaka a yi tirhisa wena u khe u ri karhi u nga swi tivi kumbe u nga se lava ku yi tirhisa se loko yi ri ebangi yi hlayisekile hikuva wa swi kota ku yi kuma nkarhi wun'wana na wun'wana nakona wa swi kota ku vona loko mali ya wena yi yi tekiwa kumbe yi huma eka eka akhawunti ya wena futhi ku pfula akhawunti ya le bangi swi swi na nkoka ngopfu hikuva swi hi hlayisela mali swi endla leswaku hi nga tirhisi mali leyi a hi nga fanelangiki hi yi tirhisa.

Ku pfula akhawunti ya le bangi swi lava munhu a famba na ID ya yena kumbe pasi ra yena leri kombisaka ku himpela himpela hi yena loyi a lavaka ku pfula akhawunti yeleyo ya le bangi naswona u fanele u famba na mali leyi u nga ta yi hakelaka ku kota ku endla leswaku khadi ra wena ri va swi kota ku vona ku ra tirha kumbe a ri tirhi na naswona u fanele u va u ri na riqingho riqingho leri ku nga ta nghena mimeseji leyi u rhumeriwaka hi va le bangi naswona leri ku nga ta nghena mimeseji loko ku hoxiwa kumbe ku humesiwa mali e akhawuntini ya wena.